Le ha serapa sa lapeng se se senyane se ka o thusa ho boloka tjhelete ka ho lema dijo tse o di jang le ho rekisa tse ding bakeng sa tjhelete ho lema se lapeng. Ho boetse ho fa melemo ya botho e kang boikwetliso, dijo tse ntjha tse phetseng hantle, le thabo ya ho hodisa dimela tsa hao.

Nka eletsa batjha hore ba ye sekolong ba ilo bala ba bale hantle ntlheng ena ya hodisa dijo e be ha ba qetile ba sebedise dithuto tsa bone, ba bule dikgwebo mabapi le bothata bona bo re botshwereng hore hlokeho ya mesebetsi e fokotsehe.

Ho ya ka pono ya ka ke bona e le monyetla o tla thusang batho ba bangata hore re be borapolasi kaofela. Empa hee hase ntho e leng hore e ka kgona hore e etsahale hobane ha re batho ba tshwanang re le batho ha re tshwane. Hona le ba e leng hore ba ka thabela monyetla ona. Ba o sebeditse hantle hona le ba e leng hore ba ke ke bao bedisa hantle hobane hona le batho ba e leng hore ba leqhoko e be tlo tla ba batla ho senya ntho e ngwe le ngwe.

Lebese le bolokwa ka ho le tjhesa ka motjheso o itseng e leng pasteurisation. Ho bolaya di-bacteria tse ka lesenyang. Hape le kenywa ka botlolong kapa ka makolokoting a kwetsweng hantle e be le kenywa ka sehatsetsing ho thibela ho bola.

Beng ba mapolasi a manyane ba lokela ho rera pele ka hloko ho netefatsa hore ba tseba palo. Mosebetsi le bokgoni bo basebetsi ba tla o hloka ho hira ka toka, ho hlakisa ditokelo le boikarabelo le ho hlompha maemo a basebetsi. Ho bohlokwa ho phahamisa katleho ya polasi.

Ntlha ya pele ke hore ho haella ha di-record tse hlakileng tsa ditjhelete di na le karolo mona hobane ha ho sena di-record tse hlophisitsweng tse bontshang meputso, ditshenyehelo le phaello ba ka hanela mokoloto. Ntlha ya bobedi, ke hore kotsi e phahameng ya kapa temo le yona e na le karolo nthong ena hobane temo le dikgwebo tse itseng di bonwa e le dikotsi tse phahameng, hobane di ke maemo a sa jwalo ka lehodimo, mmaraka o sa tsitseng kapa malwetse a dihlahiswa. Sena se etsa hore bafani ba ditjhelete ba tshabe ho kadimana ka yona.

Mmuso o ka theha dipolokeho tsa dijo ho boloka dijo nakong ya komello kapa maemo a tshohanyetso kapa mmuso o ka laola theko ya dijo hore e be e kgonehang ho bohle setjhabeng.

Ditsamaiso tse ikemetseng di thusa ho hlophisa mesebetsi ya temo ka tsela e tsitsitseng e fanang ka taolo e ntle le nako e loketseng ya ho etsa mesebetsi. Di fokotsa diphoso tsa ke batho ka ha di sebetsa ka ho latela melao e beilweng pele, e leng e leng se etsang tshepo le botsitso mapolasing ka ho sebetsa ka nepo le ka lebelo. Ditsamaiso tsena di matlafatsa tlhahiso le phaello ea polasi ho etsa hore mosebetsi o be le sephetho se bonahalang.

Ho lokela ho arolwa masimo hore diphoofolo di fule ka nako e itseng ho fa dimela monyetla wa ho hola hape. Palo ya diphoofolo tse dulang sebakeng se le seng e lokela ho laola ho qoba ho senyeha mobu le dimela, ebe ho lema dimela tse le tse hanyetsang hanyetsana le ho fula haholo hoka thusa ho tsosolla mobu o senyehileng ho boloka tikoloho.

Ntho e leng hore ba ka e etsa bo rapolasi ba ka eketsa meputso ka ho ntlafatsa tlhahiso hore hantle mesebetsi ya letsatsi le letsatsi le ho rekisa dihlahiswa ka theko e nepahetseng. Hape basebetsi ba ra ikopanya le mekgatlo e ba emelang ho kopa ditokelo tsa bone le ho sebetsa ka boitelo ho bontsha boleng ba bone mosebetsing.

Ho latela molao wa Unemployment Insurance Fund, ke tlamo ya molao ho ya ka melao ya basebetsi ba Afrika Borwa, ho se latele melao ho e letlolo e tibilleng mme hoka fella ka ditefo tsa kotlo kapa ho qoswa ka ho na le laelwa hore le ngodise basebetsi ba lona le ho qala ho kenya letsoho UIF hang hang.

Mathata a ke a nang leng hona tjena hodima hlooho ya ka ke ho kula ha dikgoho tseo le tjhelete e ngata ya hore e qalwe.

Nka ba eletsa hore ba qale ka ho lema meroho hobane ha e hloke dintho tse ngata hore o qale ka tsone ha e hloke le tjhelete e ngata e bile e bonolo le ho ba bonolo haebe o ka kenella matla ho yona.

Sena ne se etsetswa hore nama eo e kgone ho dula nako e telele e sa bole hobane o no sena mokgwa wa hore e ka hatsetswa ka ha o no sena dintho tse ka e hatsetsang mehleng eo. So e ne e thusa hore ha o tlo tsamaya nako e telele kapa o tseba hore nama e tlo dula nako e telele e sa senyeha. Re kgone ho jewa le teng ka mora nako e telele.

Hore mofuta ona wa kgwebo o tswele pele, se se tlamehang se etsahale ke hore, ho fetolwe mefuta ya dijalo kapa mesebetsi ya temo ho boloka mobu o sebetsang selemo sohle. Ntho e re ka etsang hape ke hore re ka sebedisa molemo wa pahello ho reka disebediswa tse betere ho ithuta haholonyane kapa ho ntlafatsa polasi, e ngwe hape e re ka etsang ke ho batla mebaraka e metjha kapa dihlahiswa tse eketsang boleng, ho eketsa mehlodi ya tjhelete le ho tlisa kgwebo ya temo.

Sena se bakwa ke ho se latelle melao ya mosebetsi ka nepo, hobane le ha melao ya meputso o le teng ha ngata ha e latelwe kapa ha e shejwe ka hloko dibakeng tsa mahae kapa mapolasi. Ntlha e ngwe ke hore mesebetsi e sa ngolwang kapa ya nakwana e tsa hore basebetsi ba bangata ba etse ntle le ditumellano mme sena se nolofatsa hoba hore ba le fiwe ha nyane kapa ba hanelwe meleng.

Kgotsong ke ne ke botsa hore na dikgetho tse le nang le tsona ke eng hore di fuwe tjhelete ya ho qala projeke ya dinku hobane jwale re fuwe mobu wa rona wa kgale, e leng hore re ne re o nketswe ka nakong tsa kgethollo. Ke mokgo o na ke botsang hore na ke eng e leng hore re tlo tla re hloka hore re qale nthwena.

Sena se ka bakwa ke hore moruo o ka hloleha hobane mohlomong ha wa tshwanela le mobu kapa ha wa latelwa mokgo o motle wa ho fapanyetsa dijalo, mme se na se bakwa ke hore mobu o no so fedile kapa o sa lokiswa hantle kapa mohlomong mobu o ile wa lengwa nakong e sa tshwaneng.

Haeba o batla ho etsa jwalo, a etse bonnete ba hore mokopu le o dinawa nakong ya Mphalane ho fihlella nako ya Tshitwe, hobane ke nako e leng hore pula ena haholo ebile letsatsi le tjhabile haebe a batla hore a leeme cabbage. Cabbage ka nna e lema ka Hlakola ho fihlella nakong ya Phato hobane nakong tseo ke mo e leng hore hona le moyanyana o thusang hore di dilemo tseo di hole.

Thepa ya ho itshireletsa e sireletsa basebetsi hore ba se ke ba lemala ha ba sebetsa ka metjhini kapa ka dithunya tsa teng, hape e thusa hore basebetsi ba se ke ba kula ha ba sebetsa haufi le di-chemical kapa le lerolo. Ntlha e ngwe hape ke hore e etsa hore mesebetsi e tsamaye ka potlako le ka tshireletso hobane basebetsi ba ikutlwa ba sireletsehile.